Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki, go thusa motshameko go itlosa bodutu ka tsela e e itumedisang le e tshegetsang maikutlo. Go dira jalo go thusa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, ka go fa motho o sebaka sa go phomola go tsaya maikutlo a a molemo, le go tokafatsa tsebo ya go ikopanya le batho ba bangwe.

Metshameko e mo megaleng e ka fokotsa go tshameka ka namana. E dira gore batho ba dirise metsamayo ya seileketoroniki fela.

Tota nna metshameko e kgatlhang ke Call of Duty kgotsa Fortnite. Kgaisano e e tseneletseng ya botswerere, e thusa gape gore ke tshameke le batho ba bangwe, and then ke rata gape le ditlhopa le mekgwa ya go tshameka. Dikgaisano tsa teng tsa motlotlo ga o di rata o ka tsenela dikgaetso tsa kgaisano le go leka bokgoni jwa gago.

Didiriswa tsa ileketeroniki tsa metshameko di fetola tsela e batho ba tshamekang metshameko ka yone, ka tsela e e tlhamaletseng le itekanetseng. Ka lebaka la a didiriswa tse, batho ba kgona go tshameka metshameko kwa ntle ga medi ya sebaka le nako, ka go dirisa inthanete go tshameka le batho ba bangwe kwa lefatsheng lotlhe. Seno se dira gore metshameko e nne ya botoka e be le kgaisano e e tseneletseng, le gore go nne bonolo go tshameka le batho ba bangwe.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketoroniki kgotsa ya mogala wa matlhajana, ke gore ke kgona go tshameka ka nako efe le efe kwa mafelong a mangwe a mangwe ntle le go tlholwa ke sebaka kgotsa nako. Go oketsegile gape gore metshameko eno, e kgona go tsenya batho ba le bantsi mo go yone ka nako ele nngwe, e dira gore go nne monate le kgaisano e e tseneletseng.

Go batlega mogala o matlhajana le o ne smartphone-u, computer-ra kapa yone tablet-e, go batlega internet-e e e potlakileng kgotsa data e e lekaneng. App-o kgotsa webosaete ya motshameko o o batlang go tshameka, o tlhoka gape le account-o, kgotsa leina la go tsena username kapa password. Phetolo e e siameng ya motshameko ke yone e ba e bitsang update-e, metshameko e e tumileng thata ke bo Call of Duty, bo FIFA le bo Free Fire.

Tota metshameko ya mo inthaneteng e ka senya nako ya gago ya botlhokwa ya dithuto kgotsa ya tiro. E ka dira gore o tshwarwe ke motshameko ba e bitsa yone addiction kapa e ka senya matsogo kgotsa matlho ka ntlha ya go nna o lebile screen-e lobaka lo lo leele. E ka dira gape gore o tlhoke boroko fa o tshameka bosigo jotlhe, e ka dira gape gore o se dire dilo tse dingwe tsa letsatsi le letsatsi, jaaka go thusa mo ntlong kgotsa go bala.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne o ikopanya le batho ba bangwe ba ba tshamekang mo lefatsheng ka bophara. Data e thusa gape gore motshameko o kgone go tsamaya sentle, o tsene mo internet-eng le go dira gore dilo tsotlhe di tle ka nako yone ba e bitsa real time. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka mogala o matlhajana, inthanete kapa yone data. Akhaonto ya motshameko, o tlhoka gape le App kgotsa motshameko o download-iwang le space. Gape le tshedimosetso ya motshameko o o batlang go o tshameka oo.

Tota mabaka a mantsi a ke naganang gore a dira batho ba le bantsi ba tshameke metshameko mo inthaneteng bosigo. Ke gore data e ditlhwatlhwa tse di kwa tlase bosigo, go na le khuduego ya inthanete, e nna kwa godimo bosigo, go se tlhoke go tsena sekolong kgotsa tiro ka nako eo, ke nako ya gore o iketle. Bontsi ba metshameko e monate e tshamekiwa ke batho bosigo, mme o kgona go fitlhela baagisani ba le bantsi. Gape ga o batla go etsa go sa dirise data e turang o ka dirisa Wi-Fi ya mahala, o ka reka yone ba e bitsang night data bundle. O ka tlhopa metshameko e eleng gore e kgona go tshameka ka ntle ga inthanete, o kgona go e tshameka offline. O dirisa gape le metshameko e sa diriseng data e ntsi, o rulaganya le data usage mo sedirelong kapa mo mogaleng wa letheka wa gago.